I ku va yi va yi ri na pin epe yi fanekele yi fakiwa pin pin leyi tiva ku wena u ri wexe nakona u fanekele u kota ku yi hide efonini ya wena yi nga humeleli epe yi nga tikombi yi va yi ri kona efonini kambe loko u lava ku lava ku yi tirhisa hi kona u nga ta yi humesa i kota ku yi access wena n'winyi ntsena.

Munhu loyi a lavaku ku lava ku huma pension a nga hlayisa mali ya yena hikuva a karhi a ya a ya yi endla vuvekisi ebangini oro a sungula bindzu leri ri nga ta kota ku vuyisa yo mali yeleyo so sweswo swi nga endla leswaku mali ya yena yi va yi hlayisekile swinene.

Swi hunguta nkarhi hikuva vanhu vo tala va famba va ya fola tilayini ta ku leha swi nga ri na nkoka swi endla leswaku nkarhi vona wu va wu hunguteka swilo swi endla leswaku ku va na nkarhi wutsongo vanhu va nga ha yi va yima yima tilayinini.

a ni sure a ni sure a ni swi tivi kahle kahle a ni swi tivi leyi question yini bini a ni swi tivi.

Ku loko u lomba mali eka khampani leyi u tirhaka eka yona va yi teka eka muholo wa wena swi ya ku hambana leswaku u lombe mali muni naswona a wu pfumeleriwi ku tikuma u karhi u lava ku lava ku resign entirhweni wolowo loko wa ha kolota mali yo karhi eka khampani yaleyo unless otherwise loko ku ri ku u fanekele u fositela ku loko resign va ta koka eka mali ya wena leyi a wu hambi u yi vekisa ya retirement fund or ya provident fund ku ri u kota ku pfala xikweleti lexi u nga ta lava ku lava ku famba u karhi u xi siya.

Va zama ku papalata timhaka ta vukungundzwana va lava ku vona na swona loko ku ri ku u mutshami wa la eAfrika-Dzonga i nawu va zama ku papalata na timhaka ta ti scams vanhu va va swa vukungundzwani swi ku scam ti bank va tirhisa maphepha ya ku fana na tiakhawunti ta le maxopeni ku fana na vo Identify ti na vo Exact.

Eya a ndzi swi tivi leyiwani question i khale yi kha yi ni ba a ni swi twisisi ku ri swi vutisa mi ku yini .

Five years investment vuvekisi bya mali ya wena ebangi lebyi byi fanekeleke ku vona ti interest or ti percentage to karhi leti u fanekele u vuyeriwa eka tona loko u nga yangi u ya yi withdraw for malembe yo karhi.

A ta a ta nyiketiwa mali ya yena ya tin'hweti leti a nga ti tlangela a vhela a humesiwa eka xitokofela hikuva a hi munhu wa ku tshembeka.

Bangi yi nga na nkoka hi ku mali ya wena ebangi a yi lahleki mali ebangi hi kona yi nga hlayiseka kona hi ku mali ta wena ebangi a ku na ku mali ya wena yi ta lahleka ende yi tlhela yi va na ti interest rate mali loko yi ve tshamile bangi kambe loko yi ri ehansi ka tirasi loko un'wanyana a nghena a yiva yi fambile gone u luzile.

Forex i scam i scam forex a hi xilo lexi hanyaka swa exit sweswo i ku la ku dyela vanhu timali ta vona.

Vanhu a va hambana vamachonisi loko va lava mali a va fambi va ya bank.

Xikweleti xa munhu xi na ti interest to tala kambe xa bindzu xi na ti interest letitsongo.

Swi nga va pfuna ku papalata timhaka to ya eka machonisi naswona mali ya le bangi ntswalo wa kona wu le hansi swinene and wu ku nyiketa nkarhi leswaku u hakela kahle u tigedlile u nga ri hi ku jaha ku fana na le ka loko u ta va u lombile ka machonisi.

Ni nga va hlamuseta hikuva vubangi bya le ka selulafoni byi nga na vunghozi hi kona hikuva vaaki va nga dyeriwi timali ta vona swi nga tiveki na ku ti dyiwe hi va mani kambe ku fanekele ku tirhisiwa tindlela leti ti nga tshamiseka leti ti nga ta hlawuriwa ku tirha ku nyiketa vaaki timali ta vona xikan'wekan'we swi nga ri na ku katsa vukungundzwani.

Mobile money eka va vanhu va matikoxikaya yi va pfuna hi tindlela leti landzelaka swi va ma ma nkarhi wa vona mali ya vona yi va yi hlayisekile yi fikelela emavokweni ya vona straight ku na swigevenga swo tala hi minkarhi ya vona loko va fanekele va va collect timali ta vona leti ta ta mudende vanhu vo tala va khomiwa minkuzi kambe leswi swi nga papalata timhaka ta ku khomiwa minkuzi hi ndlela yeleyo.

Ni nga n'wi anakanya leswaku u fanekele a ya pfula bangi leyi fanaka na Tyme bank or capitec bank hikuva mintsengo ya tona ya n'hweti yi le ka xiyimo xa le hansi swinene tanihi ku va ku ri ntsongwana maybe nkarhi wolowo a nga tirhi swi nga n'wi endla leswaku a kota ku ku kota ku hakela mintsengo leyi lavekaka ya n'hweti.

Khombo i ku loko i tsandeka ku hakela mali ya vona va ta ta va ta teka nhundzu ya wena naswona leswi swi nga leswi swa kahle hi yona i ku i kota ku kuma mali fast fast hikuva van'wanyana a va qualify ku ya va ya endla ti loan ta le bank se eka machonisi a ku na ku va ta endla vulavisisi bya wena bya mahakelelo ya wena ya swilo so eka machonisi i kota ku kuma mali leyi u yi lavaka hi nkarhi wolowo ku karhi ku va fanekele va sungula va endla vulavisisi kambe problem ya swona i ku loko u tsandzeka ku hakela va ta ta va ta ku tekela nhundzu ya wena or va ku ba va ku vavisa vamachonisi va lava.

U fanekele u tshama u ri na code ya bangi ya app ya wena naswona eka foni ya wena u fanekele u yi hide u yi tumbeta yi nga vi erivaleni laha yi nga ta kota ku u vonaka yi tirhisiwa hi mani na mani u fanekele ku va wena ntsena u tivaku khodi yin'we yaleyo yo karhi ende yi va yi ti app teto ta wena ti tumbetekile ta bangi efonini ya wena yi kota ku ti access ntsena loko u lava ku ti tirhisa.